Ukuba ne-inshorensi yokufumana amachiza okanye yonyango kubalulekile kakhulu ungumntu, noxa nje not wonke ubani uyafikelela ukuba nayo le inshorensi. Yona iluncedo kakhulu ngendlela yokuba xa unayo, uyakwazi ungalali nakwisibhedlele sikarhulumente uye kwesabucala, apho uncedo ulufumana ukodlula kwisibhedlele sikarhulumente. Inga urhulumente angenza nawo nabani na afikelele kule .

Oku kubalulekile ukuthi unikelizele ngeenkcukacha ezichanekileyo xa uvula ibhanka ukwenzele naxa ufuna izinto ezinjengetyala lasebhankini. Xa kufuneka unemali kufuneka uyokhangela kwidilesi yakho, ube unikezele ngekhoyo iye ibe nechaphaza elibi loo nto. Kanti xa uthe wanikeza idilesi echanekileyo kuye kube lula nokuba ufumaneke xa ufunwa yibhanka yakho, ube ungenamnxeba.

Ukusebenzisa imfonomfono okanye ikhompyutha xa ufuna iinkonzo zasebhankini kubalulekile kakhulu, kwaye kukongela ixesha lokuma kwimigca emide ukuze ungene phakathi ebhankini, kwaye kwehlisa neendleko zokuba ukhwele imoto uye ebhankini. Kanti ezinye izinto uyakwazi uzenza uhleli phantsi kwikhaya lakho. Yiyo loo nto kubalulekile ukusebenzisa ezi nkonzo zebhanka ngefowuni okanye ikhompyutha. Wonga ixesha kwaye wonga nemali xa usebenzisa oku.

Indlela ekhuselelekileyo yokutyala imali kukuba uyi-investe, uyityale kwibhanka lena uyisebenzisayo ngokwexesha elithile. Uzowufumana inzuzo, inzala yayo emva kwelo xesha, kwaye enye ekhuselekileyo indlela kukuthenga ii-shares kwi-JSE apho zizawuthi zikubhatale khona isixa semali eleke eyinyaka. Ezinye zibhatala ngekota yonyaka.

Ukuze isicelo sosapho singalibaziseki, sokupasiswa sentlawulo funeka ikhaya lize neenkcukacha kunye namaphepha achanekileyo, ukuze inkampani leyo ye-inshorensi ingazothatha xesha lide ukusipasisa, kwaye nosapho funeka sithi sisaqala ukwehla isiganeko kungadlluli neeyure eziyi-twenty-four sibe, libe usapho selulungiselela ukleyima.

Ngokolwazi lwam ingxowamali yomhlalaphantsi yimali ethi itsalwe kubantu abaphangelayo kunye nomqeshi aye ongeze kuyo. Le mali ibaluleke ngokuthi iye ibancede abaphangeli mhla bethatha umhlalaphantsi. Iye ibancede ngokuba ibabhatale rhoqo ngenyanga ze umntu abe uyasweleka .

Njengomntu osebenza ebhankini umzali ndingamcacisela ndithi izinto eziye zifuneke kuye xa efuna imali yokufundisa usana lakhe ngamaphepha akhe ebhanka nobungqina bokuba usebenzisa loo bhanka. Ngamaphepha eenyanga ezintathu ze-payslip, bubungqina bokuba uyaphangela kunye nezazisi zakhe ezinjenge-ID na ID kunye, kunye nephepha labahlali bungqina lokuba uhlala kuloo dilesi.